Ukushoda kwemvula esigodini saseMpola kuzoba nomthelela omubi kwezolimo nasemnothweni. UMnumzane Mboma uthe kubalulekile ukuthi uhulumeni abe nohlelo olucacile lokuseka abalimi baseMpola ukuze bakwazi ukuncintisana nozakwabo bakwezinye yizigodi, nokuthi kube nokudla okwanele esigodini. Uphinde wathi ezolimo zibalulekile emnothweni, ngakho isomiso sinomthelela omumbi kuzo. Uma kuntenga ezolimo nemali engena emnotheni iyancipha.

Ingozi yokutshala umoba endaweni lapho amanzi ayindlala khona, kuholela ekuthenini umkhiqizo wehlike ngo-twenty kuya ku-forty phesenti bese ukumila nokukhula kwawo kwehlike kuze kufinyelele ku-five phesenti. Lokhu kungaholela ekuthenini umoba otshaliwe ungakhuli nhlobo. Bese kuthi inzinzo yokutshala umoba lapho amanzi ayindlala khona ukuthi umoba uyakwazi ukumila endaweni kodwa kumele umlimi abe nohlelo lokunisela umoba. Umoba umkhiqizo ofaka inzunzo eningi kwezomnotho eNingizimu Afrika futhi udale namathuba omsebenzi.

Ubuchwepheshe besimanje buthuthukisa izinga lomkhiqizo kwezolimo. Buphinde busize uma uthenga imbewu kumuntu owaziwayo ukuthi udayisa imbewu. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi imbewu ihloliwe ngobuchwepheshe besimanje yithimba lezifo, izinambuzane kanye . Ubuchwepheshe busiza abalimi ngokubanika ulwazi lwesimo sezulu ukuze bakwazi ukubona uma kuyisikhathi esifanele sokutshala noma esokuvuna. Buphinde uma bunikeze umlimi ulwazi mayelana nohlobo lomhlabathi azotshala kuwo. Ubuchwepheshe busiza abalimi ukunciphisa indlela yokumosheka kwamanzi. Buphinde benze umsebenzi obungenziwa ngabantu abaningi futhi besebenzisa amandla ngokudlulele.

Izindlela ezinobulungiswa zokwabelana ngemithombo yamanzi phakathi kwemiphakathi, ukusebenzisa amanzi ngendlela efanele, ephumelelayo kanye nokulawulwa kwezingxabano nokubambisana. Ubaba uMboma ngomunye wabalimi baseMpola uthena, ukuqeqeshwa kwenhlangano yabo kunikeze abalimi amandla ukuxazulula iy'nkinga zabo, iphinde iqinisekise ukuthi ukulungiswa kwedamu kanye nemigudu yokusabalalisa kwenziwa kusetshenziswa izimali zamalunga. Namaqembu ahlukene abalimi ayazibhekela wona kuphela kodwa namuhla ame ndawonye. Namuhla ngingasho ukuthi siyakwazi ukuxazulula amaphesenti angamashumi ayisishagalolunye ezinselelo esibhekena nazo, kusho ubaba uMboma.

Izitshalo okungenzeka kakhulu zitheleleke ngezintuthwane yilezi, umoba, izithelo ezifana nomango, i-honeydew ebizwa ngesiZulu amadumbe, yi-lupin, yi-sunflower ebizwa ngokuthi isiZulu isikhokonke noma yikhokonke, induma noma amaphinathi. Isizathu sokuthi izintuthwane zithande lezi zitshalo ukuthi izintuthwane zithanda izitshalo ezinoshukela omningi , izitshalo ezinoju oluqinile olungekho manzi, ziphinde zithande i-sunflower ngoba yilapho ezithola khona ukudla.

Thatha umhlabathi uwuthumelele kwa-SASRI ukuze bakuhlolele ukuthi iluphi uhlobo lwamanyolo okumele ulusebenzise nanokuthi ongakanani ngehektha. Qikelela ukuthi imvelo uyayonga ensimini noma epulazini lakho njengokuguguleka komhlabathi ngoba umhlabathi uhamba nokudla okusuke kudingwa isitshalo sakho. Uphinde uqikelele ukuthi ngaso sonke isikhathi umhlabathi wakho uyawunakekela. Uma umhlabathi nesimo sezulu sikuvumela ukuthi uhlahle ungashisile, yenzenjalo. Uma izincomo zomhlabathi ezibuya kwa-SASRI zithi umlimi akafake umcaka wabalimi, kusemqoka ukuthi umlimi enze njalo ngoba uma engakwenzi lokho ukuthatha kwesitshalo ukudla emhlabathini kuyaphazamiseka.

Izitshalo engingathanda ukuzitshala nokuziphilisa ngakho, umoba. Umphathi wabalimi abancane kwimboni kashukela ufaka umkhiqizo ocishe ulinganiselwe ku-eleven phesenti wemathani kule mboni. Lokhu kuyigalelo elibalulekile kakhulu. Le ngxenye ibaluleke kakhulu ngoba yenza imishini ikwazi ukugaya ushukela ngendlela esimamisa umnotho. Lokhu kuyabonakala eKomatipoort kanye naseMatigulu, lapho abalimi abancane befake umoba owenza u-twenty four wamaphesenti kanye no-nineteen phesenti. Uma sibheke lesi simo kuyakhathaza ukubona inani lomoba ofakwe abalimi abancane lehla.

Ubaba uMthembu kumele akhe indlu yezinkukhu eyakhiwe yaqina. Kumele zivalelwe ubusuku ukuze zivikeleke esimweni sezulu esingesihle, ezilwaneni ezidla izinkukhu kanye nasemaseleni nokuzinikeza ithuba lokubona ukuthi azikho yini ezigulayo. Kumele uhlele ngokucophelela iplani lakho ozowakha khona indlu yezinkukhu. Udinga indawo enethuzi, eyomile futhi eqondile. Indlu kufanele ibe nesivalo esivikelekile esikwaziyo ukungenisa umoya nokukhanya okuningi. Kumele kube nezitsha zokudlela ukuze ukudla kuzohlale komile. Kufanele uhale indawo engcolile ngaso sonke isikhathi noma ufake ilitha noma u-sawdust.

Yebo, imikhiqizo yesikhumba ingaphinde igaywe kabusha nakuba inqubo ingaba yinselelo kakhulu uma iqhathaniswa nezinye izinto. Kukhona izindlela ezimbalwa zokuphinda zigaywe kabusha njengokugaywa kwabusha kwemishini, ukugaywa kwabusha kwamakhemikhali nokukhushulwa kwamabhayisikili. Kodwa-ke, ngenxa yobunkimbinkimbi benqubo yokushuka kanye nokuba khona kokelashwa okuhlukahlukene, ukugaya kwabusha kwemikhiqizo yesikhumba kuvame ukudinga izinsiza namasu akhethekile.

Zingasekwa ngokuthi sitshale izitshalo ezizithandayo izintuthwane ezifana nomoba, izithelo ezifana nomango, ama-honeydew melones abizwa ngokuthi ngesiZulu amadumbe, yi-lupin, isikhokonke noma i-sunflower, induma noma yi-peanut butter. Lokho kwenza ukuthi izintuthane yingoba zithanda izitshalo ezinoshukela omningi, izitshalo ezinoju oluqinile olungekho manzi, ziphinde zithande i-sunflower ngoba yilapho ezithola khona ukudla kwazo.

Yebo, ukulima kuwumsebenzi obalulekile isikhathi sanamuhla ngoba sekwanqaba namathuba omsebenzi kanti futhi nohulumeni uhleli egqugquzela intsha ukuthi mayisebenzise umhlabathi. Okunye thina njengeNingizimu Afrika sinomhlabathi ovundile osivumelayo ukuthi sitshale iy'tshalo ezahlukahlukene eziningi ukuze sikwazi ukuphakela amanye amazwe ngey'tshalo esuke siy'tshalile. Lokho kuyawukhuphula nomnotho waseNingizimu Afrika.

Ukushintsha kwemvelo kanye nezitshalo, nokulima ngokwemvelo umhlabathi ungawuthuthukisa ngoba akukho amakhemikhali amaningi afakwayo emhlabathini afana nophoyizeni wokubulala ukhula ekugcineni kodwa ugcina sowubulala nomhlabathi. Ngakho ukulima ngokwemvelo ikona okulungile futhi okuzokwandisa umkhiqizo waseNingizimu Afrika, yize kona-ke kuyaye kudingeke ukuthi usetshenziswa .

Kokushintsha kwezitshalo kanye nokulima kwemvelo, kungathuthukisa umhlabathi ngokuthi kunamakhemikhali abengekho mandulo asekhona manje afakwa emhlabathini ukuze ukwazi ukukhipa umkhiqizo omningi nonomsoco. Lokho futhi kungadala amathuba omsebenzi, nokuthi sikhiphe umkhiqizo omningi ozokwenza ukuthi kukhuphuke izinga lomnotho laseNingizimu Afrika njengoba kubuye kuphakelwe namanye amazwe angaphandle ngezitshalo esizitshalayo.